Lephutshi , beetroot , segwete, sepinatšhe le mazambane.

Go a itumedisa e le tota ka gonne, fa ke jala maungo a me, ke a kgona go ja se ke se godisitseng. Ga ke sa reka kwa lebenkeleng ka gonne, maungo a kwa lebenkeleng a bitsa madi a sekanang ka sepe.

Dipeo tsa Rooibos di jalwa ka tsela e latelang, di jaliwa mo lebaleng le le nonneng le lenang le maungo for dijalo tsa gago for dipeo tsa gago tsa Rooibos fa dipeo tseo di supetsa gore di godile di maleba go kopiwa di apeiwa di a go lo okediwa kwa di contain-eng.

Rooibos ga ena caffeine, Rooibos e thusa ka go koba malwetse a pelo, Rooibos ena le di mineral, dibithamini tsa go support-a system ya mmele.

Ke go tlhoka balemi, balemi barui, go tlhoka ga metsi, le go fetoga ga legodimo, climate change.

Maungo re wa berekisa fa refa bana go ja kwa sekolong ka nako ya go ja. Mme, re berekisa maungo mo dijong tsa segompieno ebile, maungo a botlhokwa thata, a botlhokwa e le tota, ka gonne, fa o batla go nna le mmele o o siameng o itekanetseng o tshwanetse gore o je merogo le maungo.

Ke apole, banana mme, le ditamati ka gonne, tsotlhe di dirisiwa mo dijong tsa segompieno.

Ditamati, mazambane le spinach.

E thusa ka go gopola, go lekalekana malwetse a sukiri, e thusa le ka go thibela malwetsi, e thusa le go le ka go fa motho matla.

E e le ruri ke nnete, ke dijalo, wa dijala, ke maungo a bidiwang di grape . Mme, di grape ha o dijale fela o tlamehile go di direla fence, fence e e ka ithayang ka yona.

O tlhoka dipeo, didiriswa, di tools, mmu o o bidiwang fertilizer, o thusa ka go godisa dipeo tsa hao ka potlako, o tlhoka le metsi a mantsi.

Ke thusa, batho balemi leruo go ithuta ka ditsela tse di farologaneng tsa go jalwa dipeo. Mme, ke thusa le ka go batlisisa ka ditsela tse emisang go dirisa di chemical tse di bolayang ditau.

Ke tseba mabele, ke tseba le di-grain, mabele a dirisiwa go tlhotlha bojwala ba setso, di-grain di dirisiwa mo dijong tsa maitsibowa ka gonne di tiisa mmele.